Ku na swilo swimbirhi ntsena leswi ni ehleketaka leswaku mfumo wu fanele ku swi endla. Xo sungula ku aka titliliniki leti engetelekeke, kumbexana emugangeni wun'wana ni wun'wana. Xa vumbirhi ku thola madokodela lama engetelekeke eswibedhlele. Eswibedhlele ka tala hakanyingi hikwalaho ka leswi ku nga ri ki na madokodela. U ta twa va ku nga ha rindziwe dokodela a nga si fika, kumbe xibedhlele hinkwaxo xi kurile mara xo va na dokodela wun'we ntsena. So ni vona ingaku loko vo ngetela madokodela, va ngetela titliliniki, nkarhi wun'wani na titliliniki ta kona u kuma ku na nese yin'we. Va engetela na tinese loko swi koteka, sweswo swi ta olovisa swilo swinene ku hunguta ntlimbo lowu va ka kona eswibedhlele.

Nkarhi wun'wani va endliwa hi ku pfumala vutivi, kumbexana swi nga pfuna loko ku pfuna ku va na tinhlengeletano. Laha vachayeri va mathekisi va rhambiwaka ivi va fika va lemukisiwa no leteriwa ndlela yo khoma vatsoniwa, hi hi ndlela leyinene. Ni ehleketa leswaku swi nga pfuna sweswo.

swi fanele swi va na xo sungula ku fanele swi va na swi olova leswaku wheelchair yi kota ku nghena ku nga vi na switepisi swa ku nghena eka minyangwa ya swihambukelo swoleswo. Kasi loko va ri eka xihambukelo xa vona xo hlawuleka, ku fanele ku va na tinsimbhi leti va kotaka ku khomelela eka tona leswaku va kota ku tirhisa swihambukelo sweleswo hi ndlela yo olova.

Mirhi ya ndhavuko ya pfuna, kambe xiphiqo leswaku a va ha talanga vanhu lava yi tivaka mirhi yoleyo. So u nga ti kuma u tirhise mirhi leyi hoxeke. So hi yona mhaka se vanhu vo tala va tirhisaka mirhi ya xilungu ya manguva lawa. A swi hoxanga, so a yi pfuna ngopfu liya ya ya ndhavuko phela yi pfuna swinene ku tlula liya ya manguva lawa ntsena swi lava hi kuma vanhu lava va yi tivaka.

A swi tika ku tolovela ti-mask. Hayi ku hefemula u u tlhela u vulavula wu ri endzeni ka ti-mask, a swi nga olovi. Kambe a hi xi twisisa xivangelo ni xikongomelo xo ti ambala, hi swona leswi swi endla leswaku hi ya emahlweni hi ti ambala hikuva a ti hlayisa vutomi bya hina. Ti hi sirhelerile eka COVID-19.

Ntshikelelo wa vanghana wu ni matimba swinene, hlohletelo vanghana wu ni matimba swinene. va va xisana vantshwa loko va ri swin'we ngopfungopfu lava ha ri ki exikolweni leswaku heyi loko vona va ri na loko ku ri wa xinhwanyetana se ya sungule ku rhandzana loko va xinuna va sungule ku rhandzana va va kucetelana leswaku va endla tano. hi swona leswi hoxaka xandla swinene nkucetelo wa kona wu kulukumba ngopfu lero vanhu a va swi koti vantshwa ku wu ala and hi swona swi endlaka leswaku va ni vana lavatsongo swinene lava yimaka lembe na leyo.

Swisivelambeleko swi swi swi hunguta ni ku pfuna leswaku vanhu ngopfungopfu vantshwa va nga yimi va nga lunghekangi, leswi vulaka leswaku swi ta yisa loko va yime va nga lunghekangi swi vula leswaku vana va vona va fanele va hlayisiwa hi mfumo. Sweswo swi ta swi tikisela mfumo swinene ikhonomi ya hina. so tidyondzo leti ta laveka ku vana va swi tiva hi mhaka ku ri leswi endlaka leswaku vana vantshwa hi xikombiso kumbe swa ku vana va yima kusuka eka malembe ya ten va eka fifteen, a va tivi nchumu hi ku hi switirhisiwa leswi swa ku sivela mbeleko. Se loko va dyondzisiwa hi swona ngopfungopfu loko va ha ri vantsongo, swi pfuna leswaku loko a loko a ringekile a swi tiva leswaku i yini leswi va nga swi tirhisaka. Kasi hambi lavakulu i kuma leswaku a va kunguhataga ku va na vana.

ku nga va ni swivangelo swo tala, kambe ni ehleketa hi swivangelo swimbirhi. Xo sungula swi nga ha endleka vana lava va nga kurisiwa kahle. va nga kurisiwa kahle loko leswaku va kulele emindyangwini leyi nga ni madzolonga, kumbexana na vona a va khomiwanga kahle, a va xanisiwa van'wana hi ndlela yoleyo. Kasi van'wani va kuceteriwa hi tintangha, vanghana va vona ivi na vona va endla swilo leswi. Van'wana va nghenisiwa eka swilo sweswo hi ku kuceteriwa hi vanhu lavakulu, lava tirhisaka swidzidziharisi swoleswo va va dyondzisa swona.

TB yi tlulela hi xikhohlola. So loko munhu o khohlola a nga ti pfalanga nomu, kumbe ku tirhisa xo pfala nomu emahlweni ka vanhu van'wana yi nga ha va tlulela. Kumbexana van'wani va na mukhuva wa ku khohlola va tshwutela xikhohlola ehansi, yi nga hangalaka TB hi ndlela yoleyo. TB yi hangalaka ngopfu hi xikhohlola.

swa swa fanela swa fanela ngopfungopfu eka vanhu lava va endlaka swa masangu va nga tisirhelelanga, swi lava leswaku va tshamela ku ya kamberiwa. Phela hambiloko u kamberiwile ku vuriwa leswaku endzhaku ka tin'hweti tinharhu swi nga lava leswaku u tlhela u vuya u ya kamberiwa ku tiyisiseka leswaku hakunene u hlayisekile. So swa pfuna, swi nga pfuna ku hunguta ku hangalaka ka xitsongwatsongwana lexi xa HIV. A ni ri loko se u swi tiva leswaku xiyimo xa wena u swi ta olova leswaku xi nga hangalaki. Hi ku tiva ku ri HIV wa tiva leswaku heyi a wu nge lavi ku ku xi tluleta van'wana.

Hakanyingi ku va ni ku pfurha ngopfungopfu hi minkarhi leyi ya xixika. Hikwalaho ni ehleketa leswaku mbawula hi wona xivangelo lexikulu, hikuva loko ku titimela vanhu va tshivela mbawula leswaku va ti kufumeta. Ivi va khoma hi vurhongo, mbawula wu hetelela wu hisa vutshamo bya vona. Se hi xin'wana xa xivangelo lexikulu lexi ni xi ehleketaka.

Ku kumiwe leswaku vavanuna lava yimbeke va nga hunguta ku hangalaka ka xitsongwatsongwana xa HIV ku tlula vavanuna lava nga yimbangiki.

Va thola vatirhi va swa safety leswaku va letela vatirhi va le mayini kumbe va le mugodini, hi tindlela to tirha va sirhelelekile. Kasi thekinoloji yi tlhela yi pfuna swinene manguva lawa leswaku migodi yi sirheleleka.

Swi nga va pfuna swinene leswaku va va na rihanyo lerinene. Eka malembe lawa, va le ka ndzingo wa ku khomiwa hi mavabyi yo hambanahambana ku katsa mavabyi ya mbilu, cancer, ni ku lahlekeriwa hi marhambu ha ka ntsongontsongo loko va nga exercise-i loko va nga tiololi. Switelenyana rihanyo ra ra ra vona kusukela ka malembe lawa, ri sungula ku va ri nga ha ri rinene, kambe loko munhu a ti olola u ta tshama a ri ni rihanyo lerinene. Naswona swi ta ku pfuna eka mavabyi ma n'wana lawa a nga ha va ka na wona.

Swichudeni swi nga kota ku dyondzisiwa tanihileswi ku nga na tidyondzo leyi vitaniwaka life orientation. Kumbexana va nga yi faka eka yona, va va dyondzisa hi swakudya ni madyelo. Swakudya leswi pfunaka n'wana leswaku a kota ku yingisela, munhu leswaku ka yingisela swakudya leswi nga ni rihanyo. Ngopfungopfu vana va ma rhandzi matsavu, se loko va dyondzisiwe kahle kumbexana swi nga va pfuna. Kasi vanhu lavakulu va mindyangu kumbexani ku nga va na nkarhi laha vitaniwaka kan'we kumbe kambirhi elembeni va dyondzisiwa leswaku va ta kota ku nyika vana swakudya leswi faneleke.

Eya, ni nga n'wi tsundzuxa leswaku a tshama a ri ni mirhi ya mukhuhlwani, ya ku sivela ku ku ku chuluka kumbexana ya vana va ta va na ku boheka hala ndzeni leyi nga pfunaka loko n'wana a tshuka a boheka. Kumbexana n'wina loko a ri na a twa ku vava ti-pain yi nga sivela ka ti-pain. Because vana va tshamela ku ku vabya, so yi nga va kahle mirhi yoleyo yi tshama yi ri kona.

Ni ehleketa hi ti endlela timbirhi leti nga tirhisiwaka. Kumbexana ku nga tirhisiwa vuhaxi bya le ka radio, ku va na minongonoko leyi va ta rihanyo va yi tirhisaka ku hangalasa rungula leri faneleke ra swa leri tshembekaka ra rihanyo. Kasi nakambe emigangeni swi nga lava leswaku va endla leswiya swa ku va va na nhlengeletano, va rhamba vaaki leswaku va ta va letela hi hi rungula leri faneleke ni leri tshembekaka ra ta rihanyo, swi nga pfuna.

Eya i vutihlamuleri bya ndyangu vhele ku hlayisa vadyuhari. va fanele va va pfuna ku ri va tshama va basile, va va va hlamba loko va nga koti ku ti hlambisa swi vula leswaku va fanele va hlambisiwa. Ende va nyikiwa mirhi ya vona hi nkarhi, loko swi laveka van'wana va ha swi kota va nga va pfuna ku va va ti endlela vutiolori lebyi fambisanaka na malembe ya vona.

Loko swi ta eka swarihanyo munhu loko a vabya u lava ku hola sweswi. So hi swin'wana leswi endlaka leswaku va pfumela swilo swo tano. Kasi loko swi ta eka swa vutiolori, vanhu va va loloha, a va lavi ku endla vutiolori. So hi swona swi endlaka leswaku va pfumela mirhi yoleyo va hleketa ku ri yi ta va pfuna hi siku rin'we. Vanhu va lava swilo swa xinkarhana, swi tirhaka sweswi. Kasi vanhu va fanele va swi tiva ku a xi kona xilo xa ku ta mahala njhe kumbe xa xi xinkarhana, munhu u fanele a tirha hi matimba and loko munhu a fanele a hanya a vabya swi teka nkarhi leswaku vuvabyi byi famba.

Swi nga ni tikela ku ku miyela. Loko ko va na maphorisa kusuhani ni nga va tivisa kambe loko ku ri na leswi ni nga swi endlaka hi nkarhi wolowo, ndzi nga swi endla leswaku ni sivela ku ku va munhu yaloye a khomiwa ku biha. Ngopfungopfu hambi ku ri ku tivisa community vanhu van'wana kwalaho leswaku hi pfunana, ku pfuna ni ku dyondzisa munhu yoloye leswaku a swi tiva leswaku vatsoniwa i vanhu ku fana na vanhu van'wana, a va khomiwe hi ndlela leyi faneleke.

Vatsoniwa va le makaya a va na swona switirhisiwa swo tala leswi lava va nga emadorobeni va nga na swona. hi xikombiso a va na tona ti-wheelchair lava va nga kotiki ku famba, kasi vatsoniwa van'wana a va na vanhu va le a va vanhu lava tshamaka na vona a va dyondzisiwangi ndlela ya ku va khoma kahle, va yi tivi a va na vutivi. So hambi ku ri tindhawu laha va nga yisiwaka kona nkarhi ni nkarhi leswaku va ya kuma vuleteri, a va na byona. Se i kuma leswaku na exikolweni va nga ha ngheni vatsoniwa volavo, va nga ha yi, va tshika .

Loko a ma nwa kahle maphilisi yakwe u ta hlakarhela ene kasi xa nkoka swinene u ta engetela ni vutomi byakwe u ta hanya vutomi lebyi tolovelekeke.

Vatsoniwa vo tala etindhawini ta le makaya a va na swona switirhisiwa leswi hi swi vonaka swi tirhisiwa hi vanhu vatsoniwa va le madorobeni swo tanihi ti-wheelchair kumbe swilo swin'wana leswi va pfunaka leswaku va kota ku hanya hi ndlela leyi tolovelekeke a va swi koti hambi ku ri ku tlanga swipotso hikuva a va na swona swilo leswi tirhisiwaka a va na mali ya ku ti xavela swona hikwalaho swi nga pfuna loko mfumo wo va nyika switirhisiwa sweswo leswaku na vona va titwa va kota ku hanya vutomi lebyi tolovelekeke hambi ku ri ku tlanga mitlangu yo karhi.

Vachayeri va fanele va va ni vuxiyaxiya ngopfu va fanele va papalata ku chayela va dakwile va nwile swa ku nwa leswi tswotswaka va fanele ku wisa laha endleleni loko va karhele va papalata ngopfungopfu van'wamathekisi va papalata ku jahela ku kuma mali kambe va ti karhatela ku ehleketa ngopfu hi vutomi bya vanhu lava va nga emimovheni ya vona kasi xin'wana lexi nga va pfunaka hileswaku va nga tsutsumi ngopfu swilo leswi swi ta pfuna ku hlayisa vutomi.

Switimandzilo swa pfuna mindzilo yi ti nyike matimba masiku lawa loko a swi nga ri kona loko u suka ku tshwe ku nga ha va shop yo karhi a ku ta tshwa tixopo hinkwato leti nga kusuhani complex hinkwayo a yi ta tshwa yi hela kambe kwalaho ka switimandzilo hi swi xiye ko hlaya ku swa swi kota ku sivela leswaku ndzilo wu nga hundzeli eka miako leyin'wana swi tani na loko u ri ekaya ra wena loko switimandzilo swi hatla swi fika va pfuna leswaku yindlu ya wena yi nga tshwi yi hela ende va tlhela va pfuna leswaku vanhu lava nga endzeni ka rin'wana va nga va nga fi hikwalaho ka ndzilo va hatla va pfuniwa so va pfuna ku ponisa vutomi va pfuna ku ponisa nhundzu va pfuna ku sivela ku onhaka lokukulu loko a ku ta va kona loko a va nga ri kona.

Muongori u hoxilse ngopfu phela mavabyi ya munhu i ya xihundla ngopfungopfu yo fana na lawa ya HIV na AIDS Gezani u fanele a twe ku vava ngopfu hikuva u paluxiwile emahlweni ka vanhu leswaku u na HIV swi nga ha endleka leswaku a khoma hi tingana hambi ku ya a ya teka maphilisi.

I vanhu lava kuleke vadyuhari kasi ni vanhu lava nga ni mavabyi yo fana na TB ni man'wana lama endlaka leswaku vanhu volavo swi va tikela ku va nga ya teka maphilisi exibedhlele kumbe va nga ya pfuneka exibedhlele kumbe etitliliniki swi nga va kahle swinene leswaku va kokeriwa hi home hi vanhu valavo va vukorhokeri bya le makaya.

Swa pfuna phela swi endla leswaku vanhu va kuma swilo leswi va swi lavaka hi xihatla swo fana na swakudya minkumba mati swa vutshunguri ni ndhawu yo tshama ya xinkarhana kasi lexi nga endliwaka swi nga lava ku ku lulamisiwa ndhambi yi nga se va kona mikhukhulo leyi nga sungula hi xikombiso ku va na ti-warning switiviso leswi lemukisaka vanhu hi ndhambi nakambe swi nga lava leswaku ku lulamisiwa na swilo swo fana infrastructure hi vulavula hi ma-bridge na tindlela hikuva loko ku khukhuriwa ma-bridge lawa hi swona swi endlaka leswaku ku hatla ku va ku va na nkhukhulo laha vanhu va tshamaka kona kasi xa vumbirhi swi nga ha lava leswaku ku lulamisiwa nkarhi na nkarhi laha vanhu va nga tsutsumelaka kona loko ku ri ni minkhukhulo ni ni swilo leswi swi nga ta va pfuna swo fana na sweswi hi swi boxeke.

Va tirhisa switirhisiwa swo hambanahambana kambe lexi ni xi lemukeke i xitirhisiwa lexi va xi tirhisaka lexi ku vuriwaka leswaku xi kota ku kambela loko xitsongwatsongwana lexi xi ri kona emirini kambe xi kota ku xi kuma loko ku ri leswaku se u xi kume eka masiku lama tlulaka eighteen ku ya eka forty five lama nga hundza so hi yona mhaka minkarhi yo tala va nga ku byela loko va heta ku kambela va ta tlhela va ku kombela leswaku u vuya u ta kamberiwa nakambe kambe u ti khoma kahle u tiyisisa leswaku a wu vi na a wu hlangani ni vanhu lava nga na byona va ma tin'hweti tinharhu then va tlhela va vuya va ta ku kambela nakambe so i swilo leswi ni nga swi lemuka so ku fikela sweswi.

Movha un'wana a yi a yi kongome etlhelweni rin'we hi laha swi tivekaka hi kona yi famba evokweni ra ximatsi kambe wun'wana lowu a wu ri emahlweni wu fike wu yima loko lowu taka wa ha ri kwalomu ka hundred ku ya eka two hundred wa timitara wu ba ti-hazard lowu yimeke kambe loko lowuya wu ri kwalomu ka fifty ku ya eka hundred ya timitara kumbe ku u ka fifty ku ya ehansi ka timitara lowuya wu wu jikeli hi xihatla u ba leswi vitaniwaka U-turn wu vuyela evokweni ra xinene laha lowuya a wu fanele wu ya hundza hi koho tanihileswi lowu wu yimeke evokweni ra ximatsi leswi endla leswaku ku va na nghozi leyikulu swinene ti chayisana hi ndlela yo vava swinene leswi a ndzi swi langutile.

Musa na Xiluva xitsundzuxo xa mehe xa nkoka leswaku ku na tindlela timbirhi leti ni nga mi tsundzuxaka hi tona yo sungula kamberiwangi ku sungula leswaku mi ta tshunxeka mi tiva xiyimo xa un'wana kasi xa vumbirhi loko mi nga se lunghekele ku kamberiwa tirhisana Condom xitirhisiwa lexi sivela xi ta mi pfuna leswaku hikuva a mi tivi xiyimo xa wun'wana mi va mi ri sirhelelekile eka mavabyi ya HIV.

Leswi nga pfunaka leswaku loko ni ri kona ni swi xiya leswaku munhu hi loyi a nga ni vutsoniwa wa hlawuriwa kumbexana hi ndlela leyi va n'wi vitanaka ha yona ndlela leyi va endlaka swilo ha yona swi nga va swinene leswaku ni pfuna hi nga pfuna leswaku loko hinkwerhu ku khomisana hi yima swin'we hi va nyandza yin'we leswaku loyi wun'we a fambukaka a komba xihlawuhlawu hi n'wi sola hi ku hatlisa ni ku n'wi komba ndlela swi nga pfuna swinene leswaku hi va na tiko leri nga riki na xihlawuhlawu eka vanhu lava nga na vutsoniwa.

Xo sungula loko ku akiwa miako ya mani na mani yo tanihi tixopo swikolo ni yin'wana ku fanele yi akiwa hi ndlela ya ku yi va na ndlela ya ku famba hi wheelchair xitulu lexiya xa vona loko yi akiwe hi ndlela leyi ta va yi swi veke erivala leswaku or va ti yimiserile ku amukela vanhu lava nga vatsoniwa kasi nakambe swi tani na hi swo famba swa mani na mani ngopfungopfu mabazi ma fanele ma endliwa hi ndlela ya ku ma swi kota ku amukela vanhu volavo nkarhi wun'wani u kuma leswaku a va swi koti na ku khandziya va nge fikeli ku khandziya bazi ro tano hikwalaho ka yini ri nga endliwi hi ndlela leyi nga ta pfumelela ku na vatsoniwa va kota ku khandziya.

Ina yi tlange xiave lexikulu ngopfu a ku ta va ku hele vuxaka hakunene hi xikombiso loko vanhu va hlangana va nga mbalanga ti-face mask phela vanhu va khohlola nkarhi na nkarhi ha swi vona hi mhaka ya ndlela leyi mukhuhlwana wu hangalakaka ha yona so ehleketa ndlela leyi a yi ta va yi hangalake hi yona COVID-19 hi minkarhi leyi ya mukhuhlwani wa swi kota ku vona leswaku vanhu vo tala va khomiwa hi mukhuhlwani and swi vangiwa ntsena hi mhaka leswi vanhu va hlanganaka a yi ta va swi vitana na hi COVID-19 a ku fanele ku fe timiliyoni loko ti-face mask ti-mask a ti nga tirhangi.

Eswibedhlele swi nga pfuna hi ku va swi va na mirhi leyi lavekaka ya vavabyi so vavabyi loko va va tshungurile va va va kumisisa swiphiqo swa vona va va nyika mirhi and ematshan'wini yo hakerisa mali yo tala swibedhlele va swi chipile nkarhi wun'wana swi hakerisi nchumu eka vana lavatsongo ni le ka vadyuhari hikwalaho swa antswa loko swibedhlele swi va ni mirhi hinkwayo leyi lavekaka leswaku vadyuhari na vana va nga yi va ya xava mirhi etikhemisi leyi durhaka ngopfu.

Xiphiqo hi xexo xa ku minkarhi yo tala swibedhlele a xi na yona mirhi leyi lavekaka vanhu va fika njhe va ku hava na yona mirhi se sweswo swi endle leswaku vanhu hi ku hava na mali va hetelela va ya xava mirhi leyi hoxeke ya vuxisi hi leswi vanhu va lavaka ku hanya.

Va tala ku hlekuriwa va tala ku nga ha khomiwi kahle kasi xin'wana xiphiqo lexi va va ka na xona i mhaka ya ku vanhu va fanele va va pfuna van'wani vatsoniwa a va koti ku famba valava ti wheelchair ku pfumala ka ti wheelchair eswibedhlele etindhawini tin'wana swi endla leswaku swi tika ku va fikelela vukorhokeri bya kahle.

Mina a ni se swi vona leswaku yi pfuna njhani hikuva mirhi ya ha durha swinene leswi dhurisaka swona vanhu lava tolovelekeke swi ta hetelela swi va vo tala va fa hikuva a va swi koti ku fikelela mirhi and loko va ya swibedhlele a yi kona mirhi yo leha titliliniki mirhi leyi va faneleke va yi kuma yi le tikhemisi kambe ya durha a va yi fikeleli hi swimalana switsongo leswi va nga na swona.

Ku na swilo swimbirhi leswi a ni ta swi endla xo sungula ndzi ta endla leswaku ku va ni ndlela ya mathekisi na mabazi swi nga fambisani swin'we na timovha ta vanhu hikuva mathekisi na mabazi swi ni xandla lexikulu eka tinghozi to tala leti endlekaka eka tindlela letikulu kasi xa vumbirhi a ni ta tiyisisa leswaku ma trafic cop-o maphorisa ya le mapatwini ma tiyisa nawu ngopfungopfu na vanhu lava chayelaka va nwile ni vanhu lava nga riki na tilayisense nawu wu tikisiwa swinene.

Loko ni swi lemuka hina a ni ta va byela loko rihanyo ra miehleketo ri ri ekhombyeni phela handle ka miehleketo leyi tirhaka kahle u mani.

Kahlekahle ku pfumela ku nwa mirhi yoleyo swi komba leswaku u tiyile u ni xivindzi ku nga ri ku va weak ni vula leswi hikuva vo tala a va nge swi pfumeli kutani loko u pfumela hi kona xilo xo sungula goza ro sungula leswaku u rhikhavhara u antswa i ku pfumela leswaku u ni xiphiqo ene endzhaku ka loko u pfumerile u ta kota ku nwa mirhi yoleyo and sweswo swi ta endla leswaku u hetelela munhu munhu lo antswaka ku famba ka nkarhi a swi kombisi ku va weak ni ka ntsongo.

Yah, ti nga pfuna swinene phela hakanyingi vanhu vo tala va vaviseka emiehleketweni emintirhweni kutani tindhawu ta ntirho loko vo tshamela ku lemukisana hi makhombo lawa ma nga endlaka leswaku vanhu va hetelela va ni swiphiqo swa miehleketo swi nga pfuna leswaku swi katsiwa ti HR loko va khome timithini va katsa mhaka leyi va lemukisa ni ku khutaza vanhu hi leswi va nga swi endlaka leswaku va papalata ku va ekhombyeni leri fanaka.

Ndyangu wu nga pfuna swinene eku heteleleni ndyangu hi wona lowu nga hetelelaka u pfuna munhu yoloye leswaku loko se swi n'wi gondzomberile a yisiwa eka ti senthara leti pfunaka vanhu leswaku va tshika mukhuva wolowo hi se swi lava ndyangu swi kota ku seketela wu yima swin'we seketela munhu yaloye and then va n'wi khutaza ku ya lava mpfuno ende swi nga pfuna swinene.

Swi titshege hi xiyimo xa wona hakanyingi a wu heli hi Hi woxe wu nga tirhiseriwangi mirhi ku laveka mirhi and then munhu a tlhela a fambisana na ku exercise-a and then i vi a va ka xiyimo xa kahle ndyangu wu n'wi seketela munhu yaloye a nga hetelela a va kahle.

So a swi vitaniwa ti Anti-Depressant kambe swi fanele swi titshege hi dokodela wa wena hi yena loyi a nga ku byelaka kumbe a nga ku tsalaka murhi kumbe tiphilisi leti ku faneleke ku ya hi xiyimo xa wena.

Hi ku vona ka mina mirhi a yi byi herisi a yi byi kurisi kumbe ku byi tlherisa ndzhaku vuvabyi bya Dementia kambe ya byi lawula leswi pfunaka leswaku a kota ku a ku va munhu u nga ku i munhu loyi a tolovelekeke evanhwini.

Swa vava etindhawini ta le makaya hi ku va na tikhemisi a ti kona ende hambi to va kona vanhu a va na yona mali leyi ringaneke yo xava mirhi so ku pfumaleka ka mirhi ku kona ku hoxa xandla eka mafu yo tala hikuva loko mavabyi ya tumbuluka a ma tshunguleki hi ku hatlisa vanhu va ti lavela tindlela to hambanahambana ta leswaku va ti tshungula leswi nga endlaka mavabyi walawo ma va worse kumbe ma ya ma kula ma nyanya ku tika.

Xo sungula ni nga tiyiseka leswaku va hlamba siku na siku va nwa mirhi ya vona siku na siku ni leswaku va ni ndhawu ya kahle leyi baseke laha va etlelaka kona sweswo hi swona swi nga tiyisaka rihanyo ra vona.

Yi nga pfuna eswibedhlele na titliliniki leswaku va swi va swi tiva leswaku va ni vavabyi vangani lava taka ku lava tiphilisi kumbe mirhi ya vuvabyi bya dementia n'hweti na n'hweti kutani va tshama va ri ni mirhi kumbe tiphilisi toleto exitokweni xa vona.

Ku nga ha va na switandzhaku swo hlayanyana swin'wana swi nga ha vangiwa hi ku loko se munhu a kurile a swa ha hatli swi olova leswaku mirhi miri wa yena wu fambisa ni ku humesa mirhi hi xihatla leswi vangaka ti side effect kasi swin'wana swi nga ha endla leswaku kumbexana u kuma leswaku a chuluka kasi van'wana hikwalaho ka leswi se ku nga tala mafurha laha ndzeni se mirhi a yi hatli endla ntirho wa yona so swi nga va switele nyana leswi nga vavisaka fambisanaka naswona hikwalaho ka leswi va nga kula.